Njengoba nje ngihlela ukuqala ipulazi and ipulazi lami lizoba sendaweni esedolobheni. Njengoba umhlabathi ukhona but ungekho esimweni sokuthi kungatshalwa kuyona, kuzongiphoqa ukuthi ngithenge umanyolo. Umanyolo uwona ozongisiza ekutheni umhlabathi wami ukwazi ukuthi ube sesimeni sokuthi kutshalwe kuwona. Ngoba uma ngingase ngithi ngiyatshala ngaphandle kosokuthi ngisethe umhlabathi, kuzokuba lukhuni ukuthi iy'tshalo zami zikhule. So ngizothenga umanyolo ey'tolo, la abasiza khona abantu when it comes to ukuthi batshale and then ngilungise indawo lapho engizotshala khona ngifethilayize ngomanyolo. And then-ke ngiloke ngi-check-a i-progress ukuthi ihamba kanjani, and then ngizobe sengiyakwazi-ke ukuthi ngitshale umhlabathi wami uma usu-right.

Ngiyayithanda indlela yokutshala nge-hydroponic. Isizathu salokho, mutshala ngendlela ye-hydroponic uyakhona ukutshala ngaphandle komhlabathi, so isikhathi esiningi zikhona iy'ndlela okwazi ukuthi ukwenze kanjalo ngangokuthi ungakwazi ukuthi usebenzise into esiyibiza ngokuthi i-deep water culture. So ngingafanele ngithole yonke imininingwane ney'mfundiso ezingakhona ukuthi zingisize ukuze ngikwazi ukuthi ngitshale nge-hydroponic, mewukuthi ngiyabona ukuthi ukulima kwami ngokuzama ukulungisa umhlabathi awuphumeleli.

Ezinye yezinkinga abalimi ababhekana nazo la ngasekhaya, one, kuba ukushintsha kwesimo sezulu, kuzoba ukuphela kwamanzi mese kuzoba utholakale ukuthi sebebaningi kakhulu abenza into eyodwa. So kuba nzima kakhulu, especially mewukuthi umuntu uwumthengisi mhlawumbe udayisa ngey'limi ngey'limi zakhe ngoba njengoba sebebaningi so kahle kahle kusuke market issue lapho ngenxa yokuthini? Baningi and uthole omunye mhlambe udayisa ngamanani aphansi, whereas omunye inani lakhe adayisa ngalo liphezulu.

Ave kubalulekile ukufundisa izingane ezisemabangeni aphansi, especially uma kukhona iy'limi eduze ney'kole zey'ngane ukuthi kubalulekile iy'ngane zikwazi ukuthi iy'tshalo isikhathi esiningi zifika nama-germs kakhulu. So izingane fanele sizifundise ukuthi izandla ziyagezwa ngensipho mungabe, kade mhlambe uthinta isitshalo noma mhlambe mukade uphuma ethoyilethi geza izandla zakho ngensipho enamanzi. Nayinoma yini mukade uthinta into owazikahle ukuthi akufanele uyithinte, geza izandla ngaso sonke isikhathi ukuze uzovikeleka kwama-germs.

Abalimu kumele baqondisise ukuthi njengoba abalimi bephinde bahlushwe ukushintsha kwisimo sezulu, uthole ukuthi ngesinye isikhathi kuphinde kuthole, kuphele namanzi. Kubalulekile ukuthi mebefaka ukudla emathinini, benze sure ukuthi balandela imigomo nemibandela ngokufaka ukudla emathinini and benze sure ukuthi ukushisa kungokukwanele ukuze ukudla kungeke kusheshe kubole. So, ziningi-ke izindlela zokuthi benze ukuthi bafake ukudla emathinini, koda futhi kuhlale isikhathi eside. I-climate change, lokho iyayidlala imbangela enkulu.

Ngokubona kwami, ngibona ukulima kuwumsebenzi obalulekile namhlanje. Ngobani na? Ukudla kuyabiza manje ezitolo kanti nesimo somnotho asikho sihle hle emhlabeni. So umuntu mengakhona ukuthi alime, angakwazi ukuthi alime azifundise ngokulima ukuze ezokwazi ukuthi aphilise yena kanye nomndeni wakhe. Noma-ke angangabe edayisa, koda nje bekwazi ekhaya ukuthi kube khona ingadi noma ipulazi la bezokhona ukuthi bathathe khona ukudla nezinto ukuze bezokwazi ukuthi baphile esimweni esamanje njengoba sinesimo somnotho esibhedayo.

Ngibona kungeve kubalulekile ukuthi izilimo zisize ekutheni kunciphe ukuntuleka kwezisebenzi zasendaweni zasemakhaya. Ngesinye isikhathi ukuthole ukuthi ey'ndaweni zasemakhaya abantu bakhona abafundile koda bayakwazi ukwenza imisebenzi yezandla. So kubalulekile ukuthi nabo banikezwe iy'khundla mekufika ey'ndaweni zokulima ukuze nabo bezokwazi ukuthi bazibone ukuthi ba abantu. Ukuthi abahambanga baye emanyuvesi, kodwa akusho loyo muntu ukuthi usuke engeke aze akwazi ukuthi enze umsebenzi oseqophelelweni eliphezulu. So nabo bayadinga ukuthi basekwe ngaso sonke isikhathi kusetshenzisane nabo, ukuze nabo bezofila engathi bavumelekile futhi abavalelwanga ngaphandle.

Uhulumeni nabaholi bendawo bangasiza ekutheni kuxazululwe le nkinga yamanzi ngoba ayikho indawo engenayo inkinga yamanzi kule sikhathi. Bangasiza ekutheni benze sure ukuthi imoto le yamanzi efanele ilethe abantu esikhungweni noma endaweni mewukuthi amanzi awekho, aphelile, abayilethe. Kungaze manje fanele abantu bahambe baye ema-ofisi khona lapho beyofuna indaba yamanzi. Nakhona if futhi amandla ekhona kungangconywana mase kuthiwa indawo nendawo izoba nemoto noma ey'mbili ekuzoshiwo kuthiwe hhayi, le moto eyasendaweni ethile. Kwaziwe nje ukuthi hhayi imoto isendaweni ethile, abantu mebedinga amanzi bangawathatha endaweni ethile. Because ayikho into enzima njengokuphelelwa amanzi, senigcine manje senifanele nishaye amaphakethe ukuze niyothenga amanzi.

Into ongayenza ukuze ukwazi ukuthi umhlabathi wakho ukwazi ukuthi uwusebenzise for ukutshala kwakho, ungakwazi ukuthi uthenge umanyolo usebenzise umanyolo ngoba umanyolo uyasiza ekutheni ufethalayize umhlabathi. Ngoba akuwona nayinoma imuphi umhlabathi ongavele ukwazi ukuthi utshale kuwona. So, kufanele wenze sure ukuthi umhlabathi owusebenzisayo ukuze utshale, umhlabathi o-right futhi ozokwazi ukuthi ufethalayize uzokwazi ukuthi ukhule iy'tshalo zakho.

Kubalulekile ukuthi uwazi umhlabathi owusebenzisayo uma utshala. Isizathu salokho, ukuze ungakhoni ukuthi uwodloke umhlabathi uma utshalile, kufanele wenze sure ube nesiqiniseko sokuthi umhlabathi owusebenzisayo usezingeni eli-right nanokuthi ofethelayizekile ngokwanele. Wonke okufanele ukusebenzise before uqale ukutshala nokulungisa indawo yakho ubone ukuthi kwenzekile ukuze indawo yakho izoba-right, ungeke ube nenkinga nomhlabathi ngokuhamba kwesikhathi. So, kubalulekile ukuthi uqale ufunde ngama-products ongawasebenzisa ukuze kuzosiza ekutheni umhlabathi wakho ungakudicileli phansi ngokuhamba kwesikhathi.